A zwongo tsireledzea na luthihi uri musi muthu a tshi tshimbila o fara gwama ḽa masheleni a tshi endela maṅwe mashango kana u dalela maṅwe mashango, ndi zwa ndeme muthu a shumise zwithu zwa thekiniki kana zwi leludzi zwi ngaho dzi online banking ngauri, zwi khombo kha mavemu a ḓo kona u zwi vhona uri muthu u na tshelede, lune arali a nga ṱangana na khombo ya mavemu, a ḓo dzhia tshelede iyo, zwa ḓo itela vhukonḓi uyo muthu o endelaho shango ḽigede kana ḽifhio na ḽifhio, zwa vho ita uri a balelwe u vhuya kana a vhe na dzikhaedu. Vhathu vha songo tshimbila vho fara tshelede nga gwama ḽa masheleni kha zwikwama zwavho.

Medical Aid a i shumi kha maongelo oṱhe, i shuma kha maongelo o imaho nga uri a dzi private sekitha, ndi vhone vhathu vhane vha shumisa nga maanḓa medical aid naho kha maṅwe a maongelo a muvhuso a hone vhane vha shumisa medical aid ha ngo ḓala, ndi ngazwo ndi tshi ri medical aid i shuma kha maongelo o imaho nga uri a sekithara dza private.

Tsha u thoma ndi ḓo amba na honoyo muthu ane a khou nṱhengisela kana u ndzhoinisa ndindakhombo yeneyo, ndi ḓo humbela a mmbudze zwidodombedzwa nga vhuphara, milayo na milwa, milwayana yoṱhe ine ya shuma kha yeneyo ndindakhombo, ndi ḓo dovha hafhu nda humbela uri zwi ṅwalwe fhasi zwi vhe na vhuṱanzi, ndi ḓo ṱoḓa na vhoramilayo vhane vha ḓivha nga ha dzi ndindakhombo, ndi do ya nda ṱoḓa thuso vha nṱalutshedze na kona u vhala nga nḓila ine nda ḓo kona u pfesesa uri na ngoho zwine nda khou fhulufhedzea kha ndindakhombo zwi a konadzea nahone zwi ḓo bvelela.

Musi muthu a tshi nyaga u shandukisa masheleni awe u bva kha rannda uya kha dollar musi a tshi khou endela maṅwe mashango. Tshithu tsha u thoma hune muthu anga ya hone, ndi kha dzibannga dzoyaho nga u fhambana fhambanana, vha na maitele ane vha a shumisa u shandukisa tshelede ubva kha rannda uya kha dollar. Huna zwiimiswa zwiṱuku zwoyaho nga u fhambana fhambanana zwine zwi a wanela vhuendela mabufho a mashango o fhambanana fhambananaho, ndi vhathu vhane ra vhidza uri vhashandukisa dzitshelede, vho ya nga zwigwada nga zwigwada, vha ya thusa vhathu vha khou endelaho mashango u shandukisa dzitshelede dzavho u bva kha rannda uya kha dollar.

Ndi vhona zwi songo tea uri hu vhe na mishumo minzhi ḽa u fhirisela nnḓu musi muthu a tshi khou renga kana u nyaga u i badela. Ndi zwa ndeme hu itiwe maganḓiso a mabambiri a dzi khonthiraka na maitele a ne a ḓo shumiswa zwi itiwe nga muthu na, na hanevho hungavha vha bannga kana tshenetsho tshiimiswa tshine tsha khou rengisa dzinnḓu hune a ḓo badela hone. Ndi zwa ndeme muthu a tou vhudziwa zwidodombedzwa nga vhuphara, arali a tshi khou tendelana nazwo kana u hana nazwo, zwi amba a hana hanga saini, arali a khou tendelana nazwo u ḓo saina. Ndi zwa ndeme uri vhathu vhone vhaṋe huvhe vhone vhane vha dzhenelela kha zwa u renga kana u rengiswa dzinnḓu hu si shume tshiṅwe tshiimiswa nga vhukati.

Tshine nda ḓo ita tshone ndi u thoma u ḓivhadza bannga ngaha vhukhakhi kana poswo ye nda ita ya u rumela tshelede kha nomboro i si yone, ndi ḓo dovha nda ḓivhadza nda nyaga thuso kha vhoramilayo vhane vha dealer .

Maga ane muthu a fanela u a tevhela musi a tshi khou ita khumbelo ya UIF ndi uvha na fomo ine ya vhidziwa u pfhi U nineteen, nahone zwi ḓo bva kha uri muthu uyo ha tsha shuma, mushumo wo fhela. Kharali mushumoni o tou pandeliwa, ha wani ayo masheleni. Tshiṅwe hafhu, arali hu vhulwadze, kana vhuholefhali, kana u fhelelwa nga mushumo husina vhuṅwe vhukhakhi, u ḓo kona u tuwa na dzi fomo dza U nineteen, a kone u thusalea zwavhuḓi uri tshelede iyo i kone ubva ya UIF, ndi one maga ane a fanela u tevhedziwa, vha mushumoni vhawe e a tshi shuma hone, vha ufha muthu fomo a kona u ṱuwa nayo kha dziofisi dza UIF.

Ndi zwa ndeme uri vha tshumelo ya mbulungo vha ṱhonifhe maitele a mvelele kana vhurereli na tshifhinga tsha tshumelo, ngauri vhathu vho yaho ngau fhambana fhambanana na dzitshakatshaka vha na maitele na vhurereli na mvelelo dzo fhambananaho, dzi fanelo ṱhonifhiwa nga tshigwada tshiṅwe na tshiṅwe, tshi ngavha tsha tshumelo ya mbulungo, kana tshiifhio na tshifhio, vha fanela u ṱhonifha maitele, na vhurereli na mvelelo dza vhaṅwe vhathu.

Ndi khwine u vha na puḽane nthihi khulwane ya muṱa woṱhe, zwi thusa kha uri tshelede i kone u vhulungeya. Zwi dovha zwa thusa uri vhathu vha kone u ḓivha uri pulane ya muḓini ine ya khou shumisiwa zwi tshiḓa kha heneyo ye vhathu vha i khetha, vha tendelana khayo, zwi kone u vha na vhuleludzi musi wa khombo kana musi wa tshiwo tshi tshi vha hone vhukati ha muṱa, ngauri arali vha shumisa nnzhi nnzhi. Zwi vha na masiandoitwa a u lwa na u lwela musi wa tshiwo hu sa ḓivhiwi upfhi hu shume ifhio, u vha na pulane nthihi ndi zwa ndeme.

Ndi dza ndeme mbuelo dza u beba dza UIF kha vho mme vhane vha shuma Afurika Tshipembe, ngauri zwi kona u vha thusa uri musi vha sa khou shuma mishumo yavho, vha kone u wana tshelede ine vha kana masheleni ane vha nga kona u a shumisa u unḓa na u alusa vhana vhavho vhane vha kha ḓivha vhaṱuku, zwi dovha zwa thusa uri na vhone vhaṋe vha kone u ḓi ṱhogomela na miṱa yavho kha zwiḽiwa kana zwishumiswa zwa ṅwedzi na ṅwedzi musi vha tshi kha ḓivha kha maḓuvha a u awela a u bva u beba.

Uvha na tshibugwana tsha mbulungano ndi zwa ndeme nga maanḓa kha zwitshavha zwi Afurika Tshipembe, ngauri miṱani ho ḓala vhathu vhanzhi ende ḓuvha ḽa tshiwo, kana ḓuvha ḽa khombo, kana musi wa khombo, a u ḓivhei. U vha na tshibugwana zwi thivhelwa u hanganea, zwa thivhela nḓaḓo musi hu tshi vha na khombo, kana hu tshivha na luvhi vhukati ha muḓi. Ndi zwa ndeme u vha na bugwana yo ṱanḓavhuwaho yo katelaho muḓi woṱhe, uri vhathu vha kone u phumuluwa kana u thusaḽeya nga zwe vhone vhaṋe vha dzule vho zwi pulana musi khombo i sa thu swika.

Hai, a zwo ngo tea u vhaisa ezwo a zwo ngo tea u vha vhaisa ngauri arali nṋe ndo vula account nda pfhesesa uri a thi tsha i shumisa kana a tshena ṱhoḓea dzine nda vhona uri dzi ḓo nthusa, ndi vhona ungari a thi funi u thoma nda ṱalutshedza muṅwe muthu uri ndi kho vhona hei bannga kana heyi account i nga si tsha nthusa nga zwikene lune zwa vhori ni khamusi zwi nga sia vha tshi kho mpha dzi faini, kana hu na zwiṅwe zwine vha zwi ita hune thivhela uri tshifhingani tshi ḓaho nṋe na ngo lushaka ngana vhu songo zwavhuḓi ngauri muthu ṱoḓa zwithu zwo fhambanaho, nga ḓuvha na zwine vha kho amba zwone asi zwine nṋe nda kho ṱoḓa zwone kana kha musi vho vha vha vho pfulufhedzisa nda vha wana dzori asi dzone akhanthu ya ḓura ngori a i ḓi mahala i ḓa nga tshelede na yone.

Hai, ndi fanela u thoma u vhudzisa uri i thusa kha mini masiandoitwa tshiṅwe na tshiṅwe tshi na vhuḓi na vhuvhi zwi amba zwone ndi fanela u ḓivha zwori hu itea mini kana ndo vhaisala kana ndi khou ṱoḓa thuso kana ndi fanela u itisa hani matshimbidzele a zwithu, ngauri zwithu zwinzhi haano maḓuvha zwiimiswa zwinzhi ahuna tshithu tshine wanga ṱuwa u tshi khou thusa muthu vhano vhaṅwe ho vha na zwi vha aima zwone kana hune vha ḓo bindula khazwo.

Khamphani khulwane ya thiri ndi kale dzi yone kha dzi sisteme ndi kale vhathu vha tshi dzi ḓivha dzine dzi shumisani, so ndi zwine vhathu vha gidimela khamphani khulwane ngauri ndi kale vho no vha na dzi na tshipirioni zwine zwa amba uri ṱhukhu uvha usa tovha na vhuṱanzi ngauri dzi kha ḓi tovha bvelela ende u nga si to ḓivha uri zwina vhungoho vhungafhani zwine vha khou fhulufhedzisa.

Ee, yone i nga ḓivha yo eḓana mara zwi tshi ḓa kha mutakalo a hu tou pfhi muthu muswa kana muthu muhulwane, mutakalo u kha muthu muṅwe na muṅwe zwine zwa khou amba uri unga ḓi engedza iṅwe ine wa vhona uri i nga u thusa nga kha zwiṅwe wa sa thu thembela fhethu huthihi.

Bannga i vhuḽa, i vhuyelwa ngauri nne ndi vhafha tshelede vha bannga vha i kolodisa, hedzila dzi nzwalelo dzine dza vhuya musi vha i kolodisa ndi hune bannga ya vha i khou vhuyelwa ngaho.

Ndi uri tshelede heiḽa i tshi vhuya i ḓo vhuya na nzwalelo dzine nda nga kona u dzi shumisa kha zwiṅwe zwithu, ndi zwone zwipikwa tshi hulwane uri tshelede i tshi vhuya i ḓo vhuya i na inwe arali yo isiwa kha dzi dibosithi dzo dzudznyiwaho.

U nga si ḓivhe ngori navho vha dzi insurance vha vha khou nyanga mbuyelo zwine zwa amba uri zwezwi zwa dzi Gap cover zwi a dina lune muthu funa u thoma a ima tshifhinga mara ano maḓuvha ano vha na zwa uri arali muthu a nga wana accident u a ṱavhanya a mbo ḓi wana thuso kana ya mu khava.

Vho tsireledzea zwi vha zwo tsireledzea azwi tuvha na phurobuḽeme ndi na fhulufhelo na zwo ngori ndi kale ri kho zwi shumisa ende ahuna tshono iteyaho tshine tsha vhonala si tshavhuḓi, zwi ḓi tovha bola arali mavhanga vha nga heka dzisisiteme, kana vha vha uri vha kho dzhia dzi infomesheni dza vhathu vha dzi shumisa nga nḓila zwone ngauri na dzi hezwo vhathu ra khou tou badela ano maḓuvha vha kho kona u vha khou rengisa dzi infomesheni dza tshitshavha tshi dzi nga a vha khou dzi rengisa.

Zwiṅwe zwi bva kha uri ndi tshifhio tshithihi tshine tsha vha hone mara ani nga wani thuso arali tshumelo ingavha i ne ya medical aid kana ifhio na ifhio arali na fhelela murahu zwi amba zwori ani ngo khaviwa for honoyo ṅwedzi mara arali na nga badela zwikolodo zwoṱhe zwanu zwa murahu i ḓo kona u shuma ya dovha ya ya phanḓa.

Ndi zwa tshelede hezwo so muthu u fanela u vha a kho ḓivha zwori tshelede ine ya vhulunga ndi vhugai nahone a tshi a tshi sala a tshi o notha kana a tshi tshi litsha u ḓo vha na vhugai, ndi heneyo tshelede ine a ḓivha zwori kha musi ndo shuma miṅwe ya thirty zwi amba zwori ndi na vhugai tshelede ndi yone ri treatment annuity zwi amba zwori hu tshi bva hanefho kana u tshikoli tsha mushumo u vha a khou zwi ḓivha uri iwe wo vhulunga vhugai nga vhugai u ḓo i shumisa hani kana wa i vhu lungisa hani.

A thi tu vha na khaedu ngauri thi thu ḓi wana ndi khou iwana ḓa dza fomo ya zwikolodo thi thu vhuya nda ṱoḓiwa ndi muthu muthu a zwikolodo, mara zwine nda pfa zwone ndi pfa vhathu vha tshi ri ngori hu itiwa dzi credit tsheke na mini na zwo to ḓivha zwi vhona zwikolodo zwingafhani hola vhugai u itisa hani zwithu zwi no tonga zwezwo nga riṋe zwone.

Zwi thusa nga maanḓa arali u tshi khou badela ṅwedzi na ṅwedzi ngauri munikelo hoyu ndi wone une wa kona u thusa uri iwe u kone uri una shishi kana hu na khombo kana u na vhulwadze kana hu na nyimele ine yavha hone u kone u thusiwa, zwine zwa khou amba uri hu vha hu khou tsireledzea kha khomb iṅwe na iṅwe ine ya nga ḓa kana kha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vhori tshi nga itea.

A zwi thusi tshithu uvha na khamphani nnzhi nnzhi naho i khou pfi u na tshelede ngauri nthihi ndi yone une wa ḓivha zwori u tshi hanganea kana u tshi vha na khaedu u ḓo ya kha ifhio khamphani, ngauri u vha u tshi kho ḓivha nḓivho zwi thusa na mashaka a vha kone u ḓivha uri ḓuvha ḽine wa lwala vha founela vhathu vhafhio zwino na khamphani nnzhi nnzhi u ḓo hanganea ende huṅwe ndi u tambisa tshelede ngauri unga zwivha na dzi khamphani nnzhi nnzhi dza zwa ngalafho u muthu muthihi u fanela u vha na nthihi ya stable.

Nṋe zwithu zwa zwikolodo thi tuvha muthu wazwo sa zwe nda ambisa zwone murahu mara tshine nda nga amba ndi tsha uri, muthu u fanela u sedza dzi dzi nzwalelo zwine ra ri ndi dzi interest rate uri mi mi mapfhuma iri mini kana nzwalelo dzi ri mini na dzi re na dzi reporate ndi zwone zwine muthu a fanelo ṱoḓa zwone nga maanḓa musi asathu dzhena kha zwikolodo na vhathu vho fhambanaho ngori arali a sa tsheka hezwo ngauri u ḓo fhedza hu tshi khou badela na zwithu zwine a vha uri au zwiḓivhi kana u soko dzhena khazwo nga u sa ḓivhi.